Ewe, ukhona umehluko kuba abantu abahlala ezilalini abalufumani uncedo olufanayo nabantu abahlala edolophini kuba baye basebenzise iikliniki ezingenancedo lutheni zasezilalini apho umgangatho wezempilo ungafaniyo nowasedolophini. Kwaye ngenxa yoba abanamandla wokubhatala okanye bafumane amayeza asemgangathweni anokubanceda ekulawuleni isifo soxinezelelo lwegazi, kuba nzima ukuba bafumane unyango olusemgangathweni njengabantu abahlala edolophini.

Kubalulekile ukuya kwagqirha kuba nguye ugqirha owaziyo ukuba yintoni na ekuphetheyo kwaye nguye ugqirha ozoba noncedo olufanelekileyo azo nokunika lona.

Abantwana abadadlana banokumnceda umama wabo ngokuthi bamfake kwidayethi esempilweni kwaye bamane bemkhuthaza uba aphumle, bahlale naye angabi nomvandedwa. Bamncedise nakwizinto ezidingakalayo endlini, baphinde bamse nakwagqirha, bamfunele noncedo kugqirha lokuthi akwazi ukuba amelane nesimo akuso.

Umyeni unokumnceda umfazi wakhe ngokuthi abonise uthando amnakekele, amse kwagqirha kwaye aphinde ahoye nomntana. Kwaye ahoye nezidingo zakhe umfazi njengokuthi amane encedisa ekunakekeleni umntwana nasekutyeni kuzo zonke izinto azobe ezidinga asoloko emnakekele ngamaxesha onke.

Ucwangciso lentsapho luye lube nemiphumela emihle nemibi kumntu wesifazane. Imiphumela emihle kukuba uyakwazi ukuthi azibekele ixesha apho azokwazi ukuthi afumane umntwana okanye aqale usapho lwakhe ngalo. Umphumela ombi kukuba kuyenzeka izinto acwangcisa ngazo zibe neengxaki okanye zimenzele ingxaki emzimbeni zingahambelani nomzimba wakhe. Loo nto iye igcine ekubeni abe neengxaki esibelekweni okanye emzimbeni wakhe okanye agcine sengasafumani bantwana.

Ewe, ndikhe ndambona umntu owaba buthakathaka ngenxa yomsebenzi wakhe. Loo nto yenziwa kukuba waye ngonwabanga emsebenzini kwaye abantu awayesebenza nabo babe ngamphathanga kakuhle. Into eyamnceda ngayo kukuba atshintshe umsebenzi asebenze kwenye indawo. Apho wafikela kubantu ababa nenkxaso nothando, wasebenza ngolonwabo esebenza nabantu abamhoyileyo nabamthandayo.

Abantu abahlala ezilalini ixesha elininzi bazenzela amacebo ngokwabo xa bethwaxwe ziimvula okanye zikhukhula kuba urhulumente ufika kade emakhaya okanye ezilalini. Uncedo kubo lufika kade kunabantu abahlala ezidolophini, yiloo nto abantu abahlala ezilalini yonke into bezenzela.

Amayeza ukugonya asebenza ngokuthi ancedisane namajoni omzimba ukulwa nesifo iCOVID-nineteen ukuba angasasazeki ikakhulu xa uye wadibana nabantu abanaso esi sifo.

Ukuqala kwam ukunxiba imaski ndandinoloyiko olukhulu kuba ndandisonqena nokuya edolophini. Ndisoyika ukuba xa ndingayifakanga loo maski okanye kwenzeke impazamo ikrazuke okanye ibe nengxaki ndiphambi kwabantu ndingagcina sendifumana esi sifo seCOVID-nineteen. Loo nto yenza ndangabi namdla wokuhamba iindawo ezinintsi kuba ndinoloyiko. Nangona imaski yayibalulekile kwaye indivikela ukuba ndingafumani esi sifo emoyeni kodwa ndaqala ndaba nothandanabuzo lokungazithembi lokuba nyhani na imaski ingakwazi ukuthi indikhusele na kwesi sifo.

Ukuphila ngokukhubazeka kunokumcelimngeni kakhulu kuba izinto ezininzi andikwazi ukuzenzela. Ndiye ndidinge uncedo naxa ndisiya ekliniki okanye esibhedlele apho ndizofumana khona uncedo ndiye ndikhatshwe okanye ndihambe nomntu ozofike andincedise apho. Kuyenzeka ngamaxesha amaninzi loo mntu ondincedileyo angabikho kugcine kunyanzeleka uba mna izinto ndizenzele ukuba, kuba loo nto iphinde ibe nzima kum kuba ezinye izinto andikwazi ukuzenzela njengokuzinxibisa okanye ukuzityisa okanye ukuzihlamba, ndiye ndidinge uncedo ikakhulukazi xa kufuneke ndilande amayeza am ekliniki okanye esibhedlele.

Eyona nto ingenziwa ingancedisa abantu abasemaphandleni ukuba bafumane uncedo kwezempilo kukuba bafumane ii-mobile clinic okanye bakhelwe izibhedlela okanye iikliniki kwezo ndawo abakuzo ngurhulumente.